Nxavo wa data i xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi inthanete hikuva loko u xave data leritsongo ri hatla ri hela u kuma leswaku wa ha tiphina hi inthanete swi boheka leswaku u xava rin'wana data u ta kota ku ri u tiphina futhi hi inthanete se a data ra hi komba leswaku hi wona kumbe hi xona xirhalanganyi lexi hi nga na xona eka vanhu leswaku hi ta tiphina hi inthanete.

Eka nxavo wa Cell C na Vodacom wa ma-data ni nga langa Cell C hikuva a Cell C hi yona yi nga na ya le hansi ya ku xava ma-data kambe Vodacom yi na cost ta le henhla ngopfu kambe swi le ka munhu un'wani swa ku yena a nga katsa yini kumbe a khetha yini kambe mina ni langa Cell C hikuva hi yona yi nga na mali ya le hansi ya ku xava ti-data to tala ene ni tlhela ni kota ku tiphina hi inthanete laha ni lavaka hi kona hi data leri ni nga ri xava hi mali .

A ndzi titwi ndzi khomeka kahle hikuva a ndzi navela leswaku kumbe vona va ka Cell C kumbe Vodacom laha ndzi va ndzi xave data va nga ndzi nyiketa nkarhi wun'wani ndzi hetisa data mina kambe a va nge swi koti a va swi endli sweswo swa ku va ndzi nyiketa nkarhi ndzi hetisa data ra mina vo tima hi siku leri va ngo data ra mina ri expire hi rona hi marito man'wani ndzi luze data leri ri nga ra mina ndzi nga ri xava hi mali ya .

Hi n'hweti ndzi hakela mali ya data ya four hundred leyi ni nykiwaka a one hundred and ten gig eka DSTV a ndza ha tirhisi Cell C hikuva loko ndzi ri karhi ndzi chela e xitataphekini xa Cell C data ra mina ri hatla ri hela ndza ha ri karhi ndzi tiphina kambe na vona va le ka DSTV loko ndzi ri karhi ndzi tirhisa data ra me ri nga heli loko ku fika a a siku ra ku ri expire va tima.

Data ra cellphone ri vitiwa swa ku i mobile data nakona ku nghena ka inthanete u fanele u pfula a ma-data eka riqingho ra wena ma ta kota ku va ma tirha u tiphina hi inthanete.

A ndzi ta tiyisisa hileswaku ndzi kota ku pimela tiawara leti ndzi tirhisaka data hi rona nakona loko ndzi nga ri ku tirhiseni ka data ndzi pfala ma-data ndzi hunguta ma-data leswaku ma nga tirhi ma ri karhi ma nga tirhisiwi hi mina kambe ndzi pfule ma-data swi na nkoka ngopfu loko u ri na foni u pfula ma-data loko u lava ku tirhisa inthanete ntsena kumbe u lava ku kumana na va le ka ndyangu kumbe vanghana va wena kambe loko u nga lavi ku tirhisa data u pfala ma-data ma ta kota ku ri ma tshama ma heta n'hweti.

Munhu u ta langa Wi-Fi ematshan'wini ya data hikuva data ri vekeriwile nkarhi nakona ritsongo ri tlula data leri cheriwaka ka Wi-Fi ku nga unlimited kumbe tigigi to karhi leti nga ta tshama nkarhi wo leha kumbe n'hweti hinkwayo munhu a ha ri karhi a tirhisa tona ti nga heli ti-cost ta data ra ku xava siku na siku na ta Wi-Fi a ti fani ta data ra ku xava siku ra siku ti endla ku u tirhisa mali yo tala kambe ta Wi-Fi u hakela kan'we u heta u tiphina hi inthanete.

A ndlela leyi ndzi landzelaka data ya mina hi yona ku ndzi tiyisisa leswaku a yi heli hi loko ndzi ndzi pfula ma-data loko ndzi vona leswaku ndzi la ku tirhisa inthanete kumbe ndzi la ku kumana na wo karhi emoyeni yena ku fana na WhatsApp kumbe Facebook kambe a ndzi tlangisi swilo swo fana na tivhidiyo kumbe ti-TikTok ndzi tirhisa loko ndzi lava ku tirhisa inthanete loko u ri na xilo xa nkoka ntsena.

Data ya cellphone hi yona fanele yi xaveka ngopfu hikuva un'wana na un'wana la emisaveni u tirhisa ngopfu e cellphone la a fambaka kona u va a khome cellphone hikokwalaho a swi laveka leswaku data ri va rona leri nga chipa ra ti-cellphone ku tlula leri ra ti Wi-Fi na ra le ndlwini.

Tindlela to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku tshama u ri karhi u ri ka Wi-Fi kumbe u pfule ma-data u tlangetela ti-video u karhi u nga endli swilo leswi nga swa nkoka kambe loko u ri na data kumbe u ri na Wi-Fi u fanele le u swi tirhisa loko u vona leswaku u la ku endla swilo leswi swi nga na nkoka u nga tshami u ri karhi u tirhisa ma-data na la swi nga fanelangiku u tirhisa ma-data.

Ku durha ka ma-data swi nga khumba vutirhisi bya va bya swichudeni exikolweni hikuva swichudeni swi fanerile ku tshama swi ri na data nkarhi na nkarhi swi ta kota ku tsala swi tlhela swi hlaya swi endla ti-research na ti-assignment leswi swi vulaka ku swi fanele swi tshama swi ri na data loko data yi ri karhi yi durha swi nge koti ku yi xava hikuva naswona a swi tirhi swo kuma ti-allownace .

Va nyika nhlayo yo hambana ya swihlanganisi swa data eka vaxavi hikuva swi ya hi swaku u va u xave data ra mali muni u xava hi ku ya leswi u swi afford-ka leswi u swi kotaka loko u xave data hi mali ya le hansi u ta kuma data ra le hansi kambe loko u xave hi mali ya le henhla u ta kuma mali ya le .

U kota ku vulavula na va rixaka va wena, u kota ku tiva na information-i leyi u yi lavaka kumbe vutivi hi xilo xo karhi wena u nga xi tivi.

Data na Wi-Fi i xilo xin'we hikuva swi tirhisa data hinkwaswo, swa nghena ka inthanete swi endla xin'wana na xin'wana. Kambe ku ka swi nga fani swi hambanisa hi ku va data ra riqingho ri hatla ri hela ku tlula leri nga le ka wi-Fi hikuva ka Wi-Fi ri va ri hlayilenyana. Nakona a ri hatli ri hela ku fana na data ra riqingho

Ku pfaleriwa ka data swi vula leswaku data ra wena ri helile a wu nge he swi koti ku tirhisa data ku ya emahlweni. Kumbe hi loko ma-data eka foni ma pfariwile swi vula ku ri u nge he koti ku tirhisa ma data kumbe ku nghena ka inthanete.

Ku hambana hi ku durha a ku kona. Kambe ku hambana ka three G, four G, na five G i xipidi xa data lexi u va ka u ri na xona eka foni ya wena, kumbe eka Wi-Fi.

Ku ba riqingho hi vhidiyo swi teka nkarhi nakona swi dya data ro tala ku tlula hi riqingho hikuva swi tirhisa data. Naswona a swi tirhisi timinetse ta ku fona ku fana na loko u chele airtime eka riqingho. Swi dya data ro tala ngopfu hikuva swi tirhisa inthanete.

Tihakelo leti fihliweke hi leti to fana na ku u hakela Wi-Fi n'hweti hinkwayo u ta kota ku ri na wena u ti khorwisa hi inthanete n'hweti na n'hweti. Na le ya ku wa swi kota kuveni laha u nga xava kona riqingho u kota ku ri u cheleriwa data leri u nga ta kota ku ri tirhisa n'hweti hinkwayo, u nga xavi data ra siku na siku leri hatlaka ri hela.

Hi mavonelo ya mina data a ku nga a ku fanelanga ri va na siku leri expire-aka hi rona. Munhu a yimeriwa a tirhisa data ra yena ri za ri hela. Hikuva wa kuma leswaku munhu a nga kotanga ku va na nkarhi wo tirhisa data ya yena, ku ya ku ya fika a siku ra ku yi expire, va pfala ma-data yi nga ha koti ku nghena eka inthanete. Kambe loko va nga pfali kumbe va nga expire-risi ma-data, wa swi kota ku hetisa data ra wena, u kota ku xava rin'wana.

Loko xirhundzu xa data xi herile malume u fanele a famba a ya xava xin'wana, lexi a nga ta tlhela pimeriwa nkarhi wo tirhisa data ra yona ri za ri expire-ra.

Swi na nkoka ngopfu ku xava mobile data hikuva rinqingo, ri nge swi koti ku nghena eka inthanete u nga ri na data. U nge swi koti ku vulavula na vamakwerhu kumbe lava u va lavaka ku vulavula na vona emoyeni u ri karhi u nga ri na data. Kumbe ku download-a ti-app-u, nakona ku set up-a foni ya wena kumbe ku update-a phone ya wena.

Pulani ya data ya cellphone yo xaveka swinene i ku xava data leri nga ta ringana vhiki hinkwaro ku nga seven days, laha u nga ta va u kota ku endla xin'wana na xin'wana hi nkarhi lowu u wu lavaka eka inthanete.

Ku na tiphasela to hambanahambana ta data to stream-a, nakona ti tele. Ku na social data, ku na data ya TikTok, ku na data ya YouTube, ku na data yo chat-a no download-a. Yi ya hi mitlawa leyi wena u va ka u tsakele yona ku yi tirhisa.

Data ya wena yi hatla yi hela hikuva u tshama u ri ka inthanete, u ri karhi u yi tirhisa. Nakona loko u tshama u ri ka inthanete u ri na data leyitsongo yo ka yi nga ringanelangi, yi ta tshamela ku hela. U fanele u xava yin'wani.

Swa fana hikuva u ta va u ri ku ti langeleni leswaku u chela data ya masiku mangani. Ku fana na loko u pulana data ya nkarhi na nkarhi, swa ti fanela. Hikuva hi swimbirhi ka swona swi na nkarhi lowu nga ta expire hi wona.

Malume data bundle i data leri u nyikiwaka rona kuveni u ta kota ku nghena eka inthanete, u tsaka hi yona, kumbe u search-a swo karhi leswi u nga swi twisiseki. Kumbe u vona tivhidiyo, kumbe u download-a leswi u swi lavaka. U fanele u pfula data eka foni ya wena ri ta kota ku ri tirha, u sungula ku ri u ri tirhisa efonini ya wena.

Data ra durha masiku lawa hikuva, data hi rona ri tirhisiwaka ngopfu hi vanhu ku tlula a ti-phone call kumbe ku ba riqingho u fonela munhu un'wana. Hikuva masiku lawa vanhu va rhandza ku tshama va ri eka inthanete, va tlanga tivhidiyo, va download-a music, va tlhela va vulavula na van'wana va va vanghana va vona kumbe va le kaya hi ku tirhisa data. A va ha tirhisi ngopfu a timinete ta riqingho, kambe inthanete hi yona yi rhangaka mahlweni masiku lawa.

Ndzi nga vula leswaku maxavelo ya data masiku lawa ya le henhla, nakona matirhiselo ya data hi vanhu ma le henhla ngopfu. Data ri tirhisiwa ngopfu hikuva vanhu va rhandza inthanete ku tlula leswin'wana swi nga kona eka riqingho masiku lawa. Data ri tirha ngopfu hikuva vanhu va rhandza ku vulavula hi ti-WhatsApp-u, va download-a ti-game, va vuya va nghena ngopfu eka tiinthanete, va langutisa ti-video ka ti-YouTube, laha swi endlaku ku ri data ri tirha ngopfu.